Dijalo tse o tshwanetseng o di jale nako e nngwe le e nngwe ke magapu le ditamati gonne ga di senyege tse di sa tshwanelang go jewe nako e nngwe le e nngwe di ya ka maemo a bosa ke tse di na le makala a matala.

Temothuo ya rooibos e na le seabe se segolo mo Aforika Borwa gonne e support-a ikonomi ya rona ebile e na le tšhelete ntsi e feleletsa e 'ira gore batho ba kgone go nna le mebereko gonne rooibos e rekiwa thata mo dinageng tse di kwa ntle le mo go e ya rona.

Batho ba ba phela ba bolaya diphologolo ba tshwanetse gore pele ga ba ka di bolaya ba di tlhatlhobe ba check-e gore ga gona malwetse ape a e leng gore batho ga ba tshimolola ba dija ba tlile go tsenwa ke bolwetse boo e be le gone ba ka di tlhabang, ga di le phepa di sena bokotsi bope.

Go ya ka nna diphologolo tlamehile di bolawe ka tsela e e leng gore ga e utlwisi botlhoko le go sa dirise dilo tse e leng gore di a go feleletsa e le gore madi a ya tsenela kafa gare diphologolo tse di tshwanetse go tseiwa sentle tlamehile di nne le mo e leng gore di tlhokometswe teng di seke di a bolaiwa ka e kare ga re tlile go di ja.

Mekgwa e e farologaneng ya go boloka dijo e e jaaka go di tsenya mo di-tin-ing le go di gatsetsa e ama jang boleng jwa le tatso.

Merogo ya go tshwana le thepe le potata.

Go a itumedisa gonne bana ba kgona go kgwatlha maungo a na leng dikotla.

Ke epa mosima e be ke tsenya dithotse morago e be ke ka e be ke nosetsa morago ga di sena go gola e be ke kotula mo setlhareng sa sone.

O epa o bo o jala dithotse tsa teng morago o bo katela o bo o nne o ntse o tshela metsi, morago ga matsatsi ga ditlhare di tswa o kutula ditlhare tsa teng o a di omisa o bo di morago o bo di tsenya mo kgetsaneng tsa teng.

E phepafatsa mmele, madi le .

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke gore balema go le mariga gonne ga e le mariga, pula ga e ne, letsatsi le a di bolaya. E e siameng ke gore ba leme go le selemo gonne pula e teng gore di tsa bone di kgone go gola.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebaganeng ka tsone gompieno ke gore diphologolo di ja maungo a bone le gore maungo a bone ga a gole sentle.

Ba dirisa metšhini go omisa maungo ao le go dirisa metšhini gore maungo a nne metsi.

Maungo a teng ke a diperekise gonne diperekise di gola ngwaga le ngwaga.

Ke merogo le ditamati gonne ke tsone tse di tlhokagalang nako e ntsi.

Ke yone e e tiisang gore re kgone go lema sentle gore maungo a rona a kgone go tia ebile a gole ka bonako.

Ga go te wine farming, go tewa maungo a a dirang di-wine jaaka di .

Makakaba a makakaba a dieiye, makakaba a ditamati, makakaba a mmerogo, makakaba a khabitšhe le maungo mangwe ke one a latlhelwang mo gore go kgone go nna a mangwe a mašwa.

Go thusa batho gore ba kgone go tia mo mmeleng le go kolomaka ka madi.

Makakaba a merogo, a maungo le di rooibos di thusa thata mo mmeleng gore di a phepafala.

Gore ko o jalang teng mme wa teng o phepa ebile o dile gore ditlhare tsa rooibos di ka gola sentle.

Gore ga o tsoga mosong o kgone go mmele le go iphepafatsa madi mo mmeleng.

Ke go dira tee mo mesong le go tshela mo dijong gongwe ga o utlwa ka e kare madi a gago gape.

Ba dirisa metšhini go kgabetlhelela merogo le maungo gore ba kgone go tsenya mo di-tin-ing tsa teng le go di tsidifatsa ka metšhini ya bone e mešwa.

Ke ne ke tla reka cabbage, ditamati le morogo gore ke kgone go apaya yone merogo e fela diteng wa mosupologo o e leng gore ka Sekgowa ba e bitsa ba re ke seven colours.

Gonne balemirui ba le bantsi ba felelwa ke mebereko, ga ba kgone go bitsa batho ba bangwe gore ba tle go ba berekela gonne thekenoloji e le ko pele e kgona go lema e kgona go dira jaanong batho ba felelwa ke mebereko.

Gonne ga go le mariga balemirui ba nna le bothata jwa gore tsa bone kgotsa maungo le merogo ya bone ga e gole go tlhoka pula le letsatsi le le siameng.

Mmele ya rona e tlhoka dikotla le go phepafatsa ga madi mme maungo ke yone fela a thusang gore fa dikotla le go phepafatsa madi mo mmeleng ya rona le go re fa maatla.

Gonne batho ba le bantsi jaaka borre ba ba nang le mabenkele ba kgona go reka maungo gore ba rekisitse setšhaba, so ikonomi ya rona mo Aforika Borwa e a gola.

E refa dikotla ebile e phepafatsa le matlho a rona jaaka carrot le go refa maatla.

Merogo ke jaaka bo ditamati, bo dikgerotse, bo dieiye le di-beetroot-e le tse ke sa di bitsang, di thusa ka go phepafatsa matlho go refa dikotla mme le go phepafatsa madi a mo mebeleng ya rona.

Gonne rooibos e phepafatsa mmele, e re fa dikotla mme ebile e phepafatsa madi mo mebeleng ya rona.

Gonne ba kgona go nna le tšhelete e ntsi gonne rooibos e rekiwa thata go nna le ditee tse dingwe.

Ke ithutile gore rooibos e lemiwa mo mebileng e ntseng jang le gore tsa teng di ntse jang le go .

Ke ratile ya dikgerotse gonne o tshela tsa teng le gore o tshela metsi le gore tlamehile o tlogele boleng jwa setlhare sa kgerotse gore ke nne se kae gore o kgone go kotula.

E farologane gore mo dikgetsing tsa teng rooibos matlhare a teng ke raya ditlhajana tsa teng di kima go na le tsa ditee tse dingwe.

Diterebe di tlisa tšhelete ntsi mo ikonoming ya Aforika Borwa gonne diterebe di kgona go dira di-wine or ke re dibeine tse e leng gore di kgona go isiwa mošamawatleng di rekiwa teng le gore di a nowa ka for morafe wa rona.

Ke tla batla dinepo tsa teng gore ke kgone go di jala mo mmung o mo phepa gore ke reke le dikgetsana tsa teng gore ke kgone go tsaya ga e omile ditlhare tsa teng ke pakela mo go .

Fa go le mariga, temo ya rona e a senyega gonne pula ga e ne ebile letsatsi la teng ga le kgone go omisa sentle. Mariga a dira gore temo e nne tshwetlha le gore makala a fofe a teng.

Perekise gonne e kgona go dira juice-e le gore o ka e dira gore e sediwe e kgone go nna jeme gore o kgone go tshasa mo borothong.